Ndivuya kakhulu xa ninomdla ekuzohoyeni iihagu zam, kodwa ke xa uhoya iihagu kufuneka uqaphele kuba iihagu ziyakwazi uba nobungozi. Ngoko ke kufuneka uhlale nje ungumntu oqapheleyo. Ndiyathemba uba xa ngaba nifika apha ndizohoya ezi hagu nam nizofika niqaphela.

Loko kukhona indingeko yemveliso yomboba kuba umboba usincedisa ekwenzeni iiswekile, swekile leyo abantu ebayisebenzisa ezintweni ezininzi so.

Njengoko sithwaxwa yimbalela, izinto esinokuzityala yikhaphetshu kunye ne-green pepper kuba ezo zinto azidingi manzi maninzi ngoko ke ziyakwazi ukukhula noba akukho mvula kubalele.

Xa ufuye iinkukhu kuyancedisa kakhulu ukuba nesondlo esisiso uqinisekise ukuba uzityisa ezi zinto zilindelekileyo ngokwaneleyo umbona owaneleyo namanzi awaneleyo.

Iinkomo zezona zilwanyana zidingeka kakhulu kwiindawo esihlala kuzo. Abantu bazidingela imicimbi, abanye bazidingela ukulobola. Ngoko ke yeyona mfuyo ithengiseka lula xa ngaba uyifuyile.

Iinkomo ngexesha lanamhla iinkomo zezona zilwanyana zidingeka kakhulu kwaye zinengeniso kakhulu okanye zibiza kakhulu xa uzithengisa. Iinkomo abantu bayayidinga bazidingela imicimbi, bazidingela ukulobola. Ngoko ke yeyona mfuyo idingeka kakhulu okanye i-in demand kanti ngokwesilungu kwiindawo esihlala kuzo.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa kuthethwa ngokukwazi apho kukhona isidingo sento oyithengisayo. Umzekelo, xa uthengisa isipinatshi ubone uba oh abantu bale ndawo bayasidinga isipinatshi akekho umntu osithengisayo. Elo ke lithuba lokuthengisa.

Xa ufuya iinkomo zobisi kuyenzeka ngamanye amaxesha iinkomo ezi zingalukuphi ubisi. Ngoko ke xa zingalikhuphanga ubisi okanye zingalukhuphanga ngendlela elindelekileyo awunanto yothengisa.

Iingcebiso endinokuziphakamisa zezokuba sicela ukuba umqeshi wethu asizamele ikliniki okanye indawo yezempilo ibe kufuphi kunathi. Kungenjalo ukuba oko akukwazi ukwenzeka angacela oomongikazi ukuba okanye beze kanye ngeveki kwindawo esiphangelela kuyo, ukuze wonke umntu oneengxaki nezempilo akwazi ukuncedakala.

Iingxalabo zabo kukuba xa ngaba kukhuliswa le hemp intsangu ayizukhula ngehlobo ebikade ikhula ngalo okanye ingatsha kwaye ingenzeka okokuba intsangu itshabalale kuphele kushiyeke le hemp.

Ukwenyuka ukwehla ngokwenyuka kwamaxabiso. Xa amaxabiso esonyuka enyusa itekisi esiyitsalelwayo xa ngaba sithenga kwaye yenyusa ukwehla nokonyuka kwamaxabiso kwenyuswa ne-tax etsalwayo xa ngaba izinto zithengwa mhlawumbi zithengwa kwamanye amazwe okanye zithengwa kwakweli lizwe nto leyo yenyusa i-GDP yeli lizwe.

Xa ziphawuliwe iinkomo zam, loo nto leyo inceda ekubeni iinkomo zam zingalahleki, zingebiwa kwaye noba siye ediphini neenkomo zam zingabhidani nezinye iinkomo ndikwazi ukuzikhetha kwezinye.

Oku kusincedisa ekubeni sikwazi ukuba sikhulise amashishini asemancinci akhule andlondlobale abe makhulu ukuze nawo akwazi ukufikelela ezindaweni eziphezulu kwaye bakwazi nokuvelisa imveliso ezinkulu zemifino.

Ndingaqale ndijonge eyona nto ibangele ukuba iinkomo zam zombini zife ngequbuliso. Emva koko into endingayenza kukuzama ukuba ndinyange ezi nkomo ziseleyo uba nazo zingenzekelwa yile nto eyenzekileyo kwezi nkomo zifileyo.

Ukuze ndifumane ingeniso ethe xaxa kuza kufuneka ukuba ndixhele iigusha ezininzi ukuze ndifumane imali eninzi. Ngaloo ndlela xa ndixhela iigusha ezinintsi abantu abaninzi bazothenga mna imali yam iyenyukela nayo.

Kubalulekile ukutofisa iigusha kuba oku kunceda ukuba iigusha zakho zingaguli kwaye zithinteleke kwizigulo ezithile ezinokuzifumana endle futhi oku kunceda ukuba xa igusha yakho ithe yagula ingakwazi ukusulela ezinye.

Kkuze kubekho iinkqubo ezininzi eziza kuxhobisa abasetyhini kwicandelo lokufama urhulumente angavula iindawo zokufunda ukuze abasetyhini baxhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo bafumane nolwazi olunzulu ngokufama.

Imifino ekhula ebusika yikhaphetshu, sisipinatshi, ngamadumbe namabhatata.

Isizathu sokuba umfama azimisele ukunyusa imveliso yehagu kwifama yakhe kukuba ihagu yeyona nyama ifikelelekayo kwezamaxabiso ngoko ke abantu abaninzi baxabise ukuthenga yona kunezinye iintlobo zenyama.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni yigamtriya ngokuba abantu benza izinto ezininzi ngawo, bawusebenzisa ukunyanga izifo nokufutha.

Ukuze iigusha zam ezifukufuku zindenzele imali ndingazicheba ndithengise uboya obo bazo.

Isizathu sokuba ndikhethe ukwenza ngolu hlobo kukuba ndikwazi ukwehlula amaxabiso xa ndithengisa.

Ukukhetha ukutya okunkonxiweyo okanye okukhenkcezisiweyo kodwa okungalungiswanga kakhulu kunokuba yinxalenye esempilweni yokutya okulungelelanisiweyo kuba oku kutya kuza sekulungele uba ukutye akusokolisi kwaye kunezakhamzimba ezaneleyo ezidingwa ngumzimba.